Idatha libiza imali ephezulu khulu, ngombana nawuqathanisa imali idatha elithengwa ngayo qobe langa nofana qobe veke, iphezulu khulu kangangokuthi ungayibuyelela ube uyibuyelele godu. Nje-ke imali idatha ethengwa ngalo iphezulu khulu.

Liqakathekile ebantwini idatha, ngombana liyindlela etja esikghona bonyana sihlangane ngayo msinyana. Lisenzela into ezinengi ngombana sibamba imihlangano ngalo, sibamba nokhunye okufaka hlangana nokobana sikhulume nomuntu akude ngayo. Kuhlekuhle idatha leli sihlanganiswa ngilo kobana, sikghone ukuthi singaqhumana msinyana nangendlela elula futhi. Nje-ke liqakathekile ebantwini idatha, ngombana amalanga la sekungilo neensetjenziswa zalo ezikhona ezitlhoga lona khulu ezifana nabofunjathwako, amakhompyutha neensetjenziswa ngokwahlukana kwazo, lezi ezisetjenziswa kobana sikghone ukuthumela imilayezo msinyana.

Ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu, ngombana nasele ubukela amavidiyo akufani nalokha nanithumelana umlayezo. Kungaba kukuthi amavidiyo sele afaka ama-megabytes amanengi khulu, ukudlula lokha nanithumelana imilayezo. Ngingathi idatha liqedwa kubukela amavidiyo khulu kunokuthumelana imilayezo, ngombana amavidiyo adla khulu lona idatha kanti ngapha imilayezo yona ayidli khulu.

idatha bonyana lingapheli msinyana, ngokuthi esikhathini esinengi azijwayeze bonyana ulinikela isikhathi, sokobana aphendule imilayezo nesikhathi la athumela khona yona imilayezo. Begodu angathomi abe ngungazimbi nofana alandele ama-subscription awathola eenkundleni zokuthintana, nokobana avule imphasiwedi zakhe akhonekthe nanoma nanyana ngabe ngubani umuntu. Ngendlela leyo uzabe akasazitholi bonyana angalonga bunjani.

Umuntu nasele aphelelwe lidatha kufuze bonyana alise, nofana angeze asavumeleka bonyana angaragela phambili nokuba khona eenkundleni zokuthintana. Akhe sithi umuntu bekasenkundleni yokuthintana ethize athumelana imilayezo, ngokuphela kwedatha lela kuyamkatelela bonyana angasakghoni ukuthumela, nofana athole imilayezo ebuya emntwini lo ebekakhuluma naye eenkundleni zokuthintana ezithizeni, nofana bebakhuluma ngazo iindlela lezi zokubonana wamavidiyo. Nje-ke naliphela idatha lelo akasakghoni ukuthi nofana aragele phambili nekulumo leyo ebegade azibandakanya kiyo, nofana umlayezo obegade awuthumela.

Lithengwa ngeendlela ezinengi idatha, abanye balithenga eenthabathabeni zentolo, lapho liza ngendlela efana ne-voucher. Abanye balithenga ebunzinzweni lwazi kibofunjathwako babo, abanye balithenga ngama-app or ama-applications wamabulungelo mali wabo. Abanye sebadlala imidlalo eenkundleni zokuthintana, ngendlela leyo nabathumbako bakghone ukuthenga idatha.

ESewula Afrikhapha idatha libiza amanani ahlukahlukeneko, ngokuya ngokwenani lalo nangendlela wena ofuna ukulisebenzisa ngayo, nokobana usebenzisa baphi abasemthethweni bama-network ahlukahlukaneko akhona. Kodwana singatjho sithi isithomo sokubiza kwenani ledatha eSewula Afrikhapha, kungaba yimali engange-five rand ngedatha le-iri nofana lelanga, ngokwahlukahlukana kwabakhiqizi abakhona.

IData, idatha akukafuzi bonyana libize nalithengwa bantwana besikolo, ngombana benza umsebenzi wesikolo begodu bathuthukisa iimfundo zabo. Nje-ke kufuze libe simahla idatha kiwo woke umntwana wesikolo, ngebanga lokuthi bazokukghona ukufinyelela kizo zoke izinto ekukose bafinyelele kizo ngomsebenzi loyo abasuke bawenza.

Kune-all network data ekghonako bonyana ungakhuluma nanyana kukuphi eenkundleni zokuthintana, nanyana kukuphi ungakghona ukungena ubukele nanyana kuyiphi ikundla yokuthintana ekhiqiza ngemihlobo yamavidiyo. Kubuye kube khona ne-social data leli elikghona bonyana likufake eentweni ezithizeni, iinkundla zokuthintana lapha nikghona khona ukuthumelana imilayezo kwaphela, kungaba yi-Facebook nofana kube yi-WhatsApp kodwana lisebenza njalo nalo.

Iye, yona injalo ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo amalanga la. Nathi nje, ukukhuluma iqiniso asikghoni ngombana idatha ngiyo ipilo esele yenza izinto zibe lula nangendlela esenza ngayo izinto. Ye-ke ngingatjho bonyana ipilo ngaphandle kwedatha amalanga la akusese ngiyo, ngombana idatheli ngilo elenza bonyana sikghone ukwenza ezinye zezinto ngendlela erhabako begodu ekghonako ukuthumela umlayezo ufike ngesikhathi esifaneleko nasemntwini ofaneleko, ngaphandle kobana wenze izinto ezinengi.

Iye, likhona nofana akhona engiwaziko athandwa nangaphetjheya kwamalwandle amafilimi wala eSewula Afrika.

Umlingisi oyikutana ubonakala ngendlela avezwa nofana indlela alingisa ngayo nangezehlakalo angena aphuma kizo. Ezinye zazo zimkhandela phasi kodwana ezinye zazo zimenza bonyana avuke futhi abengumlingani oyikutani.

Kesinye isikhathi kubangelwa yindlela umlingisi asuke azinikele ngayo efilimini lelo, eligcine limenza bonyana nendima ayilingisako efilimini leyo, ahlotjaniswe nayo epilwenakho yangamalanga.

Iye, irhubhululo leli linganemba ngombana esikhathini esinengi amanye amafilimu ayaba nomthelela ebulelesini obenzekako ngombana iinlelesi zisuke zilingisa into eziyibone nofana ubujamo nofana ubujamo bobulelesi obenzeka efilimini thizeni nje-ke iinlelesi zisebenzise ithubelo njengobana nazo zilingise into eziyibone efilimini thizeni.

Kuyabadima ithuba lokuwabukela ngombana ku-inthanethi nawunganayo imali yokuwabukela, angeze wakghona ukuwabukela.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana la waku-inthanethi angewesimanjemanje begodu akhamba msinyana khulu nokobana afike esithlorini be athule umlayezo, koke ngesikhathi sinye.

Indlela yokukubukela amafilimu engabizi kangakho amalanga la, kukobana uwabukelele umabonwakude nanyana eenteyitjhini ezirhatjhela umphakathi wakumabonwakude.

Ifilimu engeze ngalilibala kulifilimu le-Sarafinah ngombana iflimu lela liyafundisa begodu limlando wethu njengamaSewula Afrika bonyana sibuya kuphi nokulwela amalungelo kakhulukazi amalungelo wefundo.

Mina ngiwathandela kobana amanye wamafilimu ayafundisa, amanye wamafilimu ayakha, amanye wamafilimu asibonisa iindlela ezahlukahlukeneko zokwenza nofana zokurarulula imiraro ethileko esihlangabezana nayo emphakathini, siphila.

Mina ngithanda amafilimu wezethando namafilimu akhako namafilimu akhombisa ubunjalo bomuntu, amafilimu angaguruzeli namafilimu anganakho ukulwa okunengi.

Awa, awasabukelwa khulu nje ngombana sele kwande i-inthanethi khulu ukwedlula umabonwakude nangomtjhini wamavidiyo wona oboyindlela yakade yokuwabukela amafilimu.

Kungaba kungaba mdlalo womkhumbi loya owaginyeka waya ngaphasi kwamanzi.

Ngizo ezihlanganisa abantu naanokuthi kuhlanganisa iphasi loke zombelele begodu ngizo ezenza abantu bonyana baledlhe esikhathini esinengi.

Iye, kungenza abantu bagcine bangasaya eenkundleni ngombana sele bakghona ukubukela imidlalo kubomaliledinini.

Ngiwuthanda ukuwubukela kumaliledinini ngombana angithandi ukubahlangana nesiqubuthu esinengi sabantu begodu lokho kungenza bonyana indlela engibukela ngayo kube yindlela eseqophelweni eliphezulu khulu ngaphandle kokuthikamezeka.

Ngikhetha ukulifumana emrhatjhweni nemahlalweni wezemidlalo ku-inthanethi.

Nabathandi bezemidlalo bangabiselwa kuyindlela nangendlela iinqhema zabo ezizimisela ngazo nazisematatawini.

I-inthanethi ingakuqedela idatha msinyana njengombana ibholo idlala isikhathi eside yeke kuzokufuze ubukele ngendlela ehlakaniphekileko.

Kungaba kukobana ebakghabhudlhako. I-inthanethi kwesinye isikhathi iyakhamba ijame ngokukhamba kwayo nje-ke kungaba ngiyo into ebakghabhudlhako nababukeleko.

Ziyenza ngokobana bababanengi abantu ababheja ku-inthanethi nakudlalwa imidlalo emikhulu.

Ukusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi kungaba nobungozi bokobana umuntu athole umaliledininakhe sele uzele izinto ezinengi ezingasi ngendlela ngombana lokha nawuvule i-Wi-Fi yomphakathi banengi khulu abantu abangakghona okukugalaja nokobana bangene kumaliledininakho ngaphandle kwemvumo yakho.

Iye kuyasiza ukulandela imiyalo esephetjhaneni olifumana nomaliledinini omutjha ngombana lokho kusuke kuyikombangendlela yokobana umaliledinini loyo usebenza ngayiphi indlela nanokuthi nakufuze umsebenzise kuhle ngendlela efaneleko kufuze ulandele yiphi indlela le ozoyenza kobana ukghone ukumsebenzisa ngendlela enefanele umaliledinini omutjha omthengileko.

Kubangelwa kukobana umaliledinini olipopotwana akanazo izinto nofana ama-application amanengi ukufana nomaliledinini owaziwa bonyana yi-smartphone nje ke ibhetri lakamaliledinini olipopotwana lithatha isikhathi eside ngombana alisetjenziswa ma-applications amanengi khulu.

Awa nathi asikghoni ukuhlala imini yoke singakasebenzisi umaliledinini ngombana umaliledinini sekuyindlela etja esikghona ukwenza izinto ezinengi tle ngayo ngamalanga njeke kuba budisi khulu nakudlula ilanga loke umaliledinini ungakamsebenzisi.

Iye esikhathini esinengi iindaba eziphuma ephephandabeni kuba ngilezi ezineqiniso ukwedlula esizithola eenkundleni zokuthintana ngingatjho ngithi iye iphephandaba nalo kwesinye isikhathi kusese ngilo elirhatjha iindaba eziliqiniso ngombana eenkundleni zokuthintana zinengi tle iindaba ezirhatjhwako ekungasilo iqiniso ukudlula iphephandaba.

Iye umrhatjho womphakathi kufuze kube ngiwo othuthukisa abavumi abahlala kileyo ndawo ngombana ngiwo ekufuze ubenzele amahlelo wokobana bazikhangise bebakhangise nomvumo wabo. Nje ke ngokwenza njalo uyabathuthukisa nanokuthi bakghone ukuthi bazwakale begodu ingoma nofana umsebenzi wabo waziwe emphakathini woke.

Iye asesenawo umthelela nakakudijithali ngombana asithulela izindaba ezitjhujileko msinyana begodu nangomzuzu loyo iindaba lezo ezenzeka ngayo, ngayo indlela le yedijithali kuba lula bonyana sithole bonyana kusanda ukwenzakalani nje.

I-Wi-Fi kuyindlela eyenza bonyana sikghone ukungena ku-inthanethi sifune nofana lokhu esifuna ukukwenza nje ke i-inthanethi yona kuyindawo lapha sithola khona ilwazi elihlukahlukeneko ngezinto ezahlukahlukeneko.

Iye nami ngiyazibekela isikhathi sokusebenzisa ufunjathwako bengibuye ngizibekele isikhathi sokobana nje ngiwubeka eqadi ufunjathwako ngiyasebenza kuba sikhathi sokobana ngisebenze.

Awa esikhathini esinengi igezi nayingekho i-Wi-Fi ayikghoni ukusebenza ngendlela ejayelekileko ngombana ikhambisana nokusebenzela ngokwegezi esikhathini esinengi.

Nangisathoma ukuphatha ufunjathwako ngadosela umnganami okwesinye isifunda umtato begodu ikulumo yethu yaba yihle khulu besele ngathi ngikhuluma nomuntu ola hlanu kwami.

Kungombana nabatlola ngabosaziwako bayazi bonyana bazokuthengisa imikhiqizo eminengi tle ngombana abosaziwako ngibo abaletha iindaba ezitjhujileko neendaba esirhabako ezenza bonyana abantu balithenge iphephandaba.

Kuqakathekile bona indawo ibe nomrhatjho womphakathi ngombana umrhatjho womphakathi ngiwo osilethela iindaba eziphathelene nomphakathi msinyana iyafundisa iyathuthukisa begodu ngiyo eyakha imiphakathi kobana iindaba neendaba zomphakathi zethulwe ngendlela enefanele nendlela ehloniphekileko.

Esikhathini esinengi kusuke kubangelwa kukobana umuntu loyo usuke nofana ayithandile ividiyo leyo ayibuyelela amahlandla amanengi ngombana umuntu loyo oyithumeleko kungaba kukobana bekenza ihlaya nofana enye into kodwana yena uyithandile nje ke uyibukela amahlandlanyana ambadlwana.